Ukulungiselela engingakwenza ngaphambi kwesikhathi ukuthi ngikhiphe isixwayiso emsakazweni. Isixwayiso esingakwazi ukuthi sisize abantu abaningi ukuze bezokwazi ukuthi baphephe, noma bazi ukuthi kumele benze njani ukuze baphephe. Kanti futhi nokufaka isexwayiso ezinkundleni zokuxhumana kuyasiza kakhulu ukuthi kufinyelele ebantwini nasemphakathini, abantu bekwazi ukuthi belungisele uma ngabe kuzoba nesimo sezulu esibucayi, isimo esingadala ukuthi abantu bagcine balahlekelwa izimpilo zabo noma imiphefumulo yabo. Kubalulekile ukuthi abantu bexwayise kusenesikhathi ukuze bezokwazi ukuthi kumele benze njani ukuze bekwazi ukuphepha noma bekwazi ukuthi bezivikele.

Ngokubuka kwami, umphakathi wangakithi awunawo amandla okuthenga i-Wi-Fi ngoba ama-Wi-Fi abiza kakhulu. Into engenziwa ukuqinisekisa ukuthi iningi labantu banawo amandla okukhokhela i-Wi-Fi, ukuthi izinkampani ze-Wi-Fi zingayibizisi kakhulu i-Wi-Fi kodwa benze amanani ekwazi ukuthi afake wonke umuntu. Kungathi uma ngabe abantu befuna i-Wi-Fi kodwa amanani e-Wi-Fi emba eqolo ngoba lokho koyenza ukuthi abantu bengabi nayo i-Wi-Fi ekubeni bebaningi abantu abadingayo ukuthi babe ne-Wi-Fi ngoba izingane zabo ziyafunda.

Ngake ngahlala isikhathi ngingenalo idatha ngenxa yokubiza kwalo. Ngazizwa ngibuhlungu kakhulu ngathi umhlaba ungishiyile ngenxa yokuthi angikwazi ukuthenga idatha ngoba lalibiza kakhulu. Nginokungajabuli ngokubiza kwedatha ezweni lami. Nginokuthemba ukuthi abanikazi bezinkampani zamadatha bangakwazi ukuthi bakhe izindlela ezingakwazi ukuthi zithathe bonke abantu ngamanani ajabulisayo.

Uma ngiqhathanisa amanani kubantu ababukela ezemidlalo ku-TV yesathelayithi nalabo ababuka kumasevisi wokusakaza bukhoma, ngibona kulaba ababuka i-TV yesathelayithi bayakwazi ukuthi babuke ezinye izinhlelo ngenani abalikhokha nyanga zonke. Kanti kulabo abawabuka kumasevisi babuka ezemidlalo zodwa, abakwazi ukuthi babuke ezinye izinto.

Izikhangiso zomsakazi zifinyelela futhi zibandakanya kahle abathameli abaqondile uma ngabe bekhangisa ngewayilense, i-radio ngoba abantu uma ngabe bedayisa umkhiqizo baqale babheke izethameli eziqondene nawo. Ngalokho-ke, benza njalo-ke nangokukhangisa kwe-radio.

Yebo, ngake ngazama ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi eyase-mall, emaklinikhi, ikakhulukazi ama-mall. Iy'ngqinamba engike ngabhekana nazo ukuthi akusi wonke ama-mall aba ne-Wi-Fi engakaliwe isikhathi, amanye ama-mall i-Wi-Fi yabo ikaliwe isikhathi.

Okubi nokuhle bokubukela ama-movie kwi-satellite TV nomngani wami ukuthi siyakwazi ukuchitha isikhathi ndawonye sikhulise ubungani bethu njengabangani, sitholane kwizinto esizithandayo nesingazithandi. Ububi engibubonayo ukuthi kwesinye isikhathi umngani ugcine esezobuka ama-movie njalo kini, engasakuniki isikhathi sokuthi nawe uzithole njengomuntu.

Yebo, ngiyayisebenzisa i-router ukuze ngihlale ngixhumene noma ngisebenzise i-inthanethi kepha uma kucishwa ugesi, noma kucishwa ugesi ngokungazelele ayingisizi ngalutho, ayibi usizo ngoba uma ngabe ugesi ucishwa nayo iyacisha. Ngakho-ke, uma ngabe isicimile angikwazi ukuthi ngisebenzise i-Wi-Fi, angikwazi ukuthi ngisebenzise i-inthanethi.

I-Wi-Fi ihamba kancane uma ngabe bebaningi kakhulu abantu abayisebenzisayo. Ngicabanga ukuthi kungasiza ukuthi izinkampani ze-Wi-Fi zakhe i-Wi-Fi ekwazi ukuthatha inani eliningi labantu ngesikhathi, kepha i-Wi-Fi isebenze kahle noma idonse kahle kungabi kuwukuthi uma ngabe abantu babaningi be-connect-ile, noma bexhumile bese iyenza kancane. Kepha uma ngabe bengaqhamuka neqhinga lokwenza ukuthi i-Wi-Fi isebenze ngokushesha noma ngathiwa iphethe inani labantu, kungangcono kakhulu lokho.